Nṋe ndo vha ndi tshi tamba magaraṱa ine ri tshi khou tamba mikumbululo na vhomakhulu wanga zwezwiḽa kale vha tshi hone, ndo vha ndi tshi tamba mifuvha, dzi khadi na mudzumbamo, hezwo ndo vha ndi tshi tamba na dzi khonani dzanga.

Dzi nyimbo dzi a ita uri dzi khwinise tshenzhemo ya u tamba mitambo ya vhana ngauri ano maḓuvha mitambo yo no ḓala nga maanḓa, yo fhambana hu na dzi volleyball, dza hone na dzi netball dzine vha a dzi takalela vhana vha tshizwino.

Nṋe ndi vhona milayo hu ya ndeme ngauri hu na havhaḽa vhana vhane vha funa u tamba mitambo nga ngeno vhaṅwe vha si khou tamba, vha si khou wina nga hafha. Ndi khwine hu vhe na milayo u itela uri vhana vha songo fhurana musi vha tshi khou tamba iyo mitambo na uri na vhaṅwe vha pfhe vho ḓiphina.

U tamba mitambo na vhaṅwe vhana ndi zwavhuḓi, hu ya kona u vha na vhukonani havhuḓi, vha ya kona uri vha wane muthu ane a ḓo guda nae hanengei tshikoloni, vha ya wana muthu ane a ḓo tshilisana nae vha pfha vho lungulea, vha pfha vha sa ofhi muthu vha tshi kona u amba na muṅwe.

Nṋe ndi takalela u vhala dzi bugu dzo fhambananaho dza luambo lwa Tshivenḓa na luambo lwa tshiisimane, ndi vha ndi tshi khou ḓivha uri hu vha hu khou itea mini fhano shangoni, ndi vha ndi khou kona u ḓivha na maṅwe maipfi ane a thi a pfhesesi.

Vhungoho ha hone ndi vhuhulwane sa vhathu ri khou tshila fhano shangoni a ri ṱuṱuwedzane kha zwine vhaṅwe vha zwi funesa ngauri zwi ḓo thusa uri ri farane, ri tshilisane fhano shangoni hu itela uri na vhana vhashu vha ḓaho vha funane, vha farane vha tutuwedzana na kha zwithu zwine vha zwi funesa.

Ee, tshone tshi nga aluwa hetsho, tshithu tsha vha tshisima tsha tshelede ngauri hu na vhathu vhane a vha koni u baga, a nga vha a bagela, a isela, vha kona u ḽa dzi khekhe na zwikontsi. Hu na vhathu vhane vha ita zwithu nga zwanḓa, vhaṅwe vha ya fhaḓa na dzi mpfhu, u ḓo rengisela kha vhathu vhane vha ṱoḓa u bika kana zwa muzika. Hu na vhaṅwe vha takalela u thetshelesa mizika yavhuḓi ine ya vha mvumvusa a kona u wana dzi tshelede dzawe nnzhi.

Musi u tshi khou thoma bindu nga zwithu zwine wa zwi funesa, hu ḓi nga zwa u baka. Bindu ḽinwe na ḽinwe ḽi ṱoḓa masheleni uri ḽi thome fhasi hu si na masheleni a ḽi nga takuwi. Zwinoha, sa muswa a nga zwi kunda arali o wana muthu ane a nga muthu sa nga masheleni kana a ya kha muvhuso a yo wana hone tshelede uri a kone u ita uri bindu ḽawe ḽi bveledzea.

Zwa dzi Instagram, TikTok kana Facebook zwi a thusa kha uri vharengisi kana vhabindudzi hanevha vhaṱuku vha wane vharengi ngauri vha ya anḓadza bindu ḽavho hanefhaḽa kha Facebook kana TikTok kana Instagram, vha amba uri vhone vha rengisa mini na mini kana uri vha ṅwala uri nṋe ndi a baga zwikontsi na dzikhekhe u itela na dzi phathi dzedzi wo namba wa amba na mutengo hanefhaḽa, wa vhea na ṱhingo, zwi a thusedza uri vha wane vharengi vhanzhi.

Lushaka lwa maenda mashango lu ya thusa nga maanḓa kha tshitshavha tsha vhupo tshashu ngauri arali vho kona u bva mashango ḓavha kha maṅwe mashango vha khou ḓo u ṱalela mitambo ine i khou iteaho kha tshitshavha tsha mupo. Tshitshavha tshashu zwi a ita uri vhathu vha hanefho vhane vha khou tamba dzi bola dza milenzhe kana dzi rugby world cup vha wanale vha tshi kha mapa. Zwi a isa ovho vhupo kha mapa, zwa isa uri vhathu vhane vha kho tamba vha kone u vhidziwa na kha dziṅwe dzi thimu uri vha yo dzi tambela zwa vha zwi khou vha ḓisela masheleni na uri vha kone u vha na kheriya yavhuḓi.

Vhaendelamashango musi vha tshi ya u ṱalela mitambo nga nnḓa ha dzi ḓorobo khulwane zwi thusedza kha uri havhaḽani vhathu vhane vha vha sa divhalei uri vha ya kona u tamba dzi bola dzedzi na dza milenzhe, vha ya kona u ḓivhiwa na nga vhathu, zwi a vha ita uri vha wane tshikhala, vha ḓiwana khou ḓiitela dzina ḽavho vha wana vha khou kona u ḓivha na vhathu vhaṅwe vha vhaṅwe mashango zwa vha thusa kha vhumatshelo havho.

Vhaeni avho vho ḓiitela vhuṱama vhuhulwane na vhathu vha Afrika Tshipembe uri nga matshelo vha tshi ṱoḓavho thuso kana Afrika Tshipembe i khou ṱoḓa thuso vha ḓo i wana. Vho kona u ḓivha uri hu na vhatambi vhane vho dzula vha na talent, vho bebiwa nayo, vha na zwikili vha ḓivha uri Afrika Tshipembe hu na vhathu vhane vha tou kona, vho kona u ḓivha na sialala ḽa Afrika Tshipembe uri vhathu vha pembelisa hani uri vha ḽa na zwiḽiwa zwifhio vho ḓiitela vhushaka havho na vhathu vha Afrika Tshipembe.

Ezwo zwithu zwi a ḓisa zwikhala zwa mishumo nga maanḓa kha vhaswa ngauri hu na vhathu vho gudelaho zwa u reila, vha ya kona u reila vhathu vho no tamba dzi bola kana hanevho vhahulwane. Dzi goal keeper vha dzi isa hanengei ho no ambiwa, vhaṅwe vho gudela zwa musi muthu o huvhala u tea u itisisa hani kana owa, u ya kona u yo mu thusa musi oyo mutambi o khakha a wa kana a hu vhala. Hu na vhaswa vhane vha gudelaho kha zwa u bika vha a kona u bika zwiḽiwa vha vha isela, vhaṅwe vha ita mabindu avho o vula u rengisa maḓi, vha ya kona u ḓisa hanengei maḓi hanengei hezwi zwisiṱediamu hune ha tambeliwa hone bola vha fha vhatambi.

Ee, ngauri musi muthu a tshi ita mitambo ine a khou i vhona kha internet, i ḓo muthusa kha u ita nyonyoloso, ya dovha ya muthusa kha uri a songo sokou ḓelwa nga malwadze. U itela uri muvhili wawe, u dzule wo takala.

Vhathu vha funesa mutambo, wa bola ya milenzhe.

Ee, ndo no ḓi wana musi ndi tshi khou tamba video games. Zwi vha zwi zwavhuḓi musi ndi tshi khou tamba video games, ndo ḓi phiṋase nga uri zwo ita uri ndi ṱuṱuleye na maluvhi. Zwo ita uri ndi songo ṱwa, ndi tshi khou humbulesa, zwa nnḓisela mutakalo.

Nṋe ndi a takalela u tamba video games, nga maanḓa nga uri zwi a ita uri ndi songo humbulesa. Tshiṅwe tshifhinga ndi a takalela u tamba video games na vhaṅwe, nga uri zwi vha zwi khou ita uri ndi fhaṱe tshikili, kana uri ndi kone u vha tsini na vhaṅwe vhathu, ndi kone u amba navho. Ndi songo dzula, ndi ndoṱhe.

Hune vhathu vha ya hone kha internet, musi vha tshi ṱoḓa u tamba mitambo kha internet. Vha ya kha mitambo ya Store, kana vha ya kha u tamba Store. Ndi hune vha nga wana hune vha nga tamba hone uyo mutambo, kana vha wana dzi app dza hone, vha dzi downloader, vha kona u tamba.

U ya nga ha nṋe, ndi vhona mutambo wavhuḓi u wa bola, nga uri u ya ita uri vhathu vha vhe vha khou ṱaṱisana kana vha khou haseledzana uri hu ḓo wina mutambo mufhio, kana thimu ifhio hanefho kha bola. Zwi a ita uri vha wane vha tshi vho tamba uyo mutambo, musi vha mahayani, vha si khou ita tshithu. I zwo zwa vha thusa kha uri vha sa ḓelwe nga malwadze, na uri muvhili wavho u dzule wo takala.

Tshifhinga tshinzhi musi ndi tshi tamba game kha inthanethe, ndi vha ndi khou shumisa luṱingothendeleki.

Hai, nga uri musi arali wo fhedza tshifhinga tshilapfu wo soko u komolela tshikirini, nga ṅwambo wa u tamba dzi game kha inthanethe, zwi zwo zwi vhaisa maṱo. Zwi vhaisa maṱo, arali u tshi komolela tshikirini nga ṅwambo wa u tamba dzi game lwa tshifhinga tshilapfu, maṱo a ya huvhala.

I tsho tshifhinga ndo pfa ndo takala nga maanḓa, nga uri ndo vha ndi tshi khou tamba i dzo dzi game kha internet, na khonani dzanga dza kale, nga uri ndo vha ndo dzi guma kale. Ho vha hu kale, ndo guma u dzi vhona, na u ṱwa na khonani dzanga

Miṅwe mitambo ine vhana vha vhuponi vha hashu vha i funesa, ndi ya u gidima, na wa dzi thenisi. Nyimbo dzine wa wa dzi funesa, vha dzine vha a dzi funesa a vha vhana, vha funesa luimbo lwa uri ri ya venḓa, kana haka maṱorokisi.

Nṋe musi ndi tshi khou aluwa, ndo vha ndi tshi tamba ndode, khadi, mudzumbamo, musi ndi na khonani dzanga.

Ndi mitambo ya bola, na ya thenisi, na ya netball.

Mutogwa ndi muṅwe mutambo wa u takadza nga maanḓa, wone a u tambi u woṱhe, u tea u tamba u na vhaṅwe, uri u kone u takadza nga maanḓa.

Musi u tshi ḓi lugisela u tamba mutambo wa mutogwa, u thoma wa gwa zwidindi zwiṱuku zwiṱuku. U tshi fhedza, wa dobela zwitombo zwitombyana zwiṱuku, wa panga kha mulindi muṅwe na muṅwe, zwi zwi raru, u tshi fhedza wa kona u tamba na muṅwe.

U ya nga ha nṋe ndi nga vha ṱalutshedza uri geimi ya soduku ndi ya vhuḓi, i ya takadza hone ṋamusi u tshi khou i tamba na muṅwe zwi a ita uri u vhe na vhushaka na uyo muṅwe muthu kana u tshi khou tamba na khonani yau kana ha vha na zwithu zwine wa ḓo guda wa ḓivha na ngaha maḽeḓere.

U tamba mutongwa ndi zwavhuḓi hone u wa tambiwa na nga vhathu vhavhili kana vhana kana vha sigisi, hone zwi a ita uri vhathu vha tambe zwavhuḓi vha vhe na vhushaka ha vhuḓi u woṱhe u nga si u tambe na luthihi na ngori u nga si pfe u tshi khou takadziwa.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou tamba khadi sa ṅwana, ngoho u tamba khadi zwo vha zwi zwavhuḓi kha nṋe ndo vha ndi tshi ḓi fhelelwa ndi tshi tamba na dzi khonani dzanga u tshi khou fhufha kha khadi u pfha u tshi khou ḓi fhelelwa nga maanḓa.

Nṋe ndo gudisa mutambo wa mahunḓwane, wa u gidimisana wa mudzumbamo, nda gudiswa u tamba khadi nda dovha hafhu nda gudiswa na mufuvha.

Muravharavha u tamba u vhathu vhavhili kana vhaṋa kana vha rathi, wone u a takadza nga maanḓa ngauri u a ṱuṱula na muhumbulo.

U ya nga ha nṋe ndi vhona u nga vha vha vha tshi khou itela uri mutholi musi a tshi vha thola vha vhone uri vha ya kona u ita vhushaka na vhaṅwe vhathu nga u ṱavhanya, a si muthu ane a ḓo vha o soko dzula a nthihi a sa ambi zwine a khou humbula zwone a si ḓisi muhumbulo wawe ṱafulani.

Nṋe musi ndi na khonani yanga, ndi takalela u tamba mutambo wa bola kana wa khadi kana mufuvha nga maanḓesa mufuvha ndi a u takalela nga maanḓa.

Nṋe kha vhege ndi funesa u tamba bola ya milenzhe kana mufuvha, hone kha izwo zwivhili ndi nga zwi tamba ndi nga tamba tshithihi luraru kana luṋa kha vhege.

Nṋe ndi funesa u tamba bola ya milenzhe, i a ngita uri ndi ṱuṱulee nahone ndi vhe ndi tshi khou ita nyonyoloso uri ndi vhe na mutakalo wavhuḓi.

Ee u ya nga ha nṋe ndi vhona zwi zwavhuḓi nga maanḓa, ngauri zwi vha zwi kho ṱuṱuwedza na vhaṅwe vhathu vhane a vha tambi mitambo zwa ya zwa vha thusa na kha u onyolosa uri zwi songo vha ḓisela malwadze vho sokou dzula mahayani.

Ndi nga anḓadza nga ha mutambo wa bola ya milenzhe, ndo shumisa puḽatifomo ya radio uri na vhathu vhane a vha naho dzi theḽevishini vha kono u thetshelesa vha wane ayo mafhungo kha radio.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndi kho yo u ṱalela mutambo wa u vhona dzibere shangoni ḽa hashu, zwone zwo vha zwi tshi khou takadza nga maanḓa ngauri shangoni ḽa hashu hovho hu lwo u thoma ndi tshi khou vhona uyo mutambo wa dzibere, zwa ngita uri na nṋe ndi thome u takalela.

Ee zwa mitambo zwi a thusa kha u fhaṱa ikonomi ya Afrika Tshipembe ngauri hu na vhaṅwe vhathu vha ne vha khou ḽa ngazwo vhane zwa dzi bugu a vha tu zwi takalela vha khou ḽa ngazwo vha khou tshimbila na mashango ḓavha, zwa ita uri shango ḽa Afrika Tshipembe ḽi vhe na vhushaka na maṅwe mashango a nnḓa.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou guda nga ha sialala kana maitele a kha dziṅwe dzinyambo. Nṋe ndo pfha zwi zwavhuḓi nga maanḓa zwinwe zwo mangadzaho ndi zwauri ndo wana zwiṅwe zwi tshi yelana na zwa sialala ḽa hashu, nda zwi vhona uri matsikha ho to fhambana kha dzinyambo fhedzi manwe maitele a ya fana.

Ee hu na vhathu vhane vha a takalela mutambo wa dzibere, u vha nyanyula ngauri vha vha vha tshi khou vhona uri ndi mufhio muthu ano konesa u reila bere wa wana zwi tshi khou vha takadza nga maanḓa.